Kungaba buhlungu kakhulu ukuthi iqembu lami engilithandayo liyadlala, kodwa futhi kuvinjwe ukuthi lisakazwe, ngoba phela limnandi kakhulu ibhola uma ulizwa lisakazwa libizwa kuthiwa, nangu elinika bani. Nangu eselinika nali ku-eighteen, phakathi. Kukunika umfutho nawe uwumlandeli ubuka iqembu lakho. Uze usukume impela ume ngey'nyawo, ujabula nje uma lisakazwa nje, bafaka, khona le nto abayenzayo kuwe, nawe ukuthi ube nogqozi nofuqufuqu lokuthi ulibuke. Uma ungasalizwa-ke nokuthi kwenzakalani, usulokhu ubuka iy'thombe kuphela, ayi kubuhlungu kubuhlungu nje kakhulu kubuhlungu.

Ngingaqinisekisa ukuthi ngazi ukuthi umphakathi wami yini odinga ukuthi uyizwe uma sengisakaza iy'ndaba, ngisakaza iy'ndaba ezihambelana nomphakathi wami. Nomphakathi wami ongasizakala ngazo. Ngilethe iy'nguquko, ushintsho, ney'khalazo zabo ngiy'sakaze ngiy'veze emsakazweni ukuze bezokwazi ukuthi bethole usizo.

Ukuzulazula kusebenza lapho khona umuntu eshintsha izwe ebe kulo noma isifunda abe kuso, ngoba iy'ntambo lezi zenethiwekhi ay'fani. Kuyenzeka kwezinye iy'ndawo enye inethiwekhi iyadonsa enye ayidonsi, beze bekutshele , hhayi thina la sisebenzisa inethiwekhi eyikuthi ngoba yiyo edonsa kangcono. Le enye ayi iyahlupha impela. So, ukuzulazula kuyasiza kakhulu cause kudonsa ekudeni kulanda ekudeni ukuthi ugcine ukwazi ukuthi nawe ube nayo inethiwekhi.

Hhayi akumele ngabe esikhumulweni sey'ndiza kube ukuthi i-Wi-Fi iyakhokhelwa, ngoba phela leya indawo ebhizi ngabantu, futhi abantu bakhona usuke engasuki ukuzohlala isikhathi eside. Usuke nje esalindile mhlampe lawo maminithi noma lawo ma-hour mhlampe u-one hour ukuthi agibele ibhanoyi lakhe ahambe aye lapho asuke abakhona. Akumele ngabe iyakhokhelwa, ngicabanga kanjalo nje ey'ndaweni kakhulukazi futhi ey'ndaweni lezi zahulumeni noma lezi ndawo amakhampani akhona a-public companies. Akumele ngabe kuyakhokhelwa ngaphandle uma kuthiwa indawo yabo indawo e-private. Ungakwazi-ke lapho ukuthi ukhokhelwe.

Kuwumqondo omuhle ngoba umuntu uthola ukwazi ngosomaciko wakhe amuthandayo, ukuthi imvelaphi yakhe ikuphi. Uqhamukaphi ngoba uma umulalela esacula akakuchazi konke lokho, usuke usachazwa nje izwi lakhe ngendlela asebenzisa ngakhona amagama, koda ukusetshenziswa kwambuzo nama-answer ugcina usukwazi ukuthi umazi kakhulu, nakangcono ukuthi noma uthole ukuthi usomabhizinisi. Akutshele ukuthi ngafunda ini, ngangenza ziphi iy'fundo esikoleni yizo ezingithathe la, yizo ezingithathe lapha zangibeka la. Ubone nawe ugcine usuthi hho, hhayi nami kushuthi ngizothatha zona leziy'fundo khona nami ngiyokwazi ukuthi ngibe ney'moto ey'ngaka noma ngibe nomuzi omungaka ngiphile kahle. Kuwumbono, kuhle shame.

Ayi owakithi umphakathi impela ayi angiwuboni unamandla okwenza ukuthi kube khona i-Wi-Fi. Abanawo nje amandla okuyikhokhela, angeke ngibathwese lowo mthwalo ngoba basahlulwa ukwenza izinto ey'balulekile eziyingxinasizinda emphakathini. I-Wi-Fi nje awu ngeke impela ngeke. Imigwaqo, ama-street light, ayi ngeke angeke emphakathini wangakithi impela. Amanzi ayahlupha angeke, ogesi bayahamba wena ungatshelwanga lutho, ayi angeke.

Uhulumeni kuyomele ukuthi afake ama-Wi-Fi mhlampe njengasemahholo omphakathi noma emarenke. Ey'ndaweni lezi khona vele abantu abagcwele khona kakhulu noma umuntu ozothi noma ume khona wazi ukuthi uphephile ngoba uma beyibeka emakhathoneni iy'gebengu y'ningi. Uzothi usamile usakhonekthile, beyithathe, noma akhulume nabo o-MTN no-Vodacom ukuthi benze idatha elishibhile ngenxa yokuthi intsha iya-aplaya amathuba omsebenzi ayavela and kumele ukuthi kwenzeke online, ngoba ayi idatha liyadura shame.